Di re tlhotlheletsa sentle ka ntlha ya gore go na le di-App tse di re bontshang gore o kgona go ikatisa jaana fa o tsoga, o tla ja jaana fa o tsoga gore o nne sentle o le boitekanelo ka dinako tse tsotlhe. Go na le di-App tse di tlholang bo high blood jalo gore di tsamaya jang, bo di-heart rate di siame di re tshwere sentle di siame tota di botlhokwa.

Bone fa ba dira gore mongwe le mongwe o letleleselegile go reka kwa inthaneteng yo o dijara di ka nna sixteen go ya kwa godimo mme ba seke ba turisa diaparo tsa teng kgotsa dingwe tsa teng mme ba nne le disaese tsa mongwe le mongwe go tla nna botoka, e seng gore ba a tlhopa e nne disaese tsa masea, bagolo, bonkoko, diaparo tsa masea, bagolo le bonkoko, jalo le jalo.

Ditshedimosetso tsa go reka mo inthaneteng di siame, ga di a siama ka gonne go gontle fa o batla go reka sengwe o se bona se le sentle kgotsa se sa ture kgotsa o itse gore ga o a tshwanela ke go sianna kwa mabenkeleng di go latelela kwa lapeng, ba di tlisa ka courier kgotsa ba di romela go fitlha kwa gate-ing mme ditlamorago bangwe ba a patela ga ba kgone go bona se ba se pateletseng o tla bo o founa motho a sa tlhela a tshwara founu o itse gore o patetse fela mo moweng.

Botlhokwa jwa mmino ke gore bo ntsha seterese, bo dira gore re itumele, bo dira gore re phele re lokologile mo meweng. Fa go sena mmino ka ntlha ya gore bangwe ba rata bo di-headset jalo ba ka bua ka pelo. Jaanong, ga go sena tseo ra itumela re utlwelela mmino, re a bina go nna monate.

Go reka data go mosola ka ntlha ya gore re tsena sekolo, bangwe ba rata go Google-a mo inthaneteng fa motho a bone sengwe o batla go ile go se Google-a. Fa o batla mosebetsi wa tsena ko inthaneteng wa apply-ela mosebetsi, o a apply-ela di-learnership, ba bangwe ba tsena sekolo ba tshwanela ke go etsa di assignment-e jalo.

Nako e nngwe ke dikoloto tse di dirang gore re amogele megala ya mofuta o, nako e nngwe ke batho ba di inšorense be be ba batla gore re tsenele di inšorense tsa bona, ga se rona re batlanang le bona ke bone ba re batlang.

Ee, kgang e ke e bokete ka ntlha ya gore mafaratlhatlha ga a siama mo nakong e, re a tswa re bua le bangwe ba re sa ba itseng re feletsa re ilo timela o makale gotwe motho o timetse kante ne a tsamaile go kopana le motho a sa mo itseng. Jaanong, re tshwanela ke go phela re itsise ba ditsala le ba losika gore re siame re tshwanela ke go phela re tlholana gore re tle tle re itse sentle gore bangwe ba tshela kgotsa ba santse ba siame ba itekanetse.

Di botoka ee, ka ntlha ya gore fa o batla go bua le mongwe o romela molaetsa o fitlha ka pele le mongwe o kgona go go araba, jaanong fa di ne di se'o o tshwanela ke go latelela motho kwa nnang teng o ile go mo tlhola gore oteng, o ile go mo tlhola gore o siame, o ile go tlhola goro o tsogile. Jaanong, fa di le teng wa bona gore go botlhokwa ebile go monate o a send-a wa romela molaetsa kgotsa wa founa o kereile motho o a itse gore o siame.

Wi-Fi e re tshwere sentle ka ntlha ya gore fa o le mo Wi-Fi-eng o kgona go dira dilo tse dintsi, o kgona go Google-a, o kgona go apply-ela me mmereko, o kgona go tsena mo tsone di-social media tse gore o bue le ba bangwe o ba tlhole gore ba siame, o kgona go tsena mo di-video-ng o lebelele o itumele go nne monate o se ka phela o bua ka pelo Wi-Fi e re thusitse thata mo bophelong ba segompieno re kgona go fitlhelela dilo tse dintsi mo inthaneteng ka yone, le ba bangwe ko sekolong ba dira di-assignment-e, jalo le jalo.

Ba ba dirisang difounu ka tsela e e siameng ke batho ba batona, ba bannyane ba tsaya dinepe ba sa apara, di-video ba sa apara ba romelela batho ba feleletsa ba ba kidnap seo se tsenya maphelo a bone mo kotsing thata. Bangwe ba ipapatsa mo di-social media, seo se ba gogela ka batho ba ba sa nnang pila ba batlo feletsang ba ba senyetsa maphelo.